Ukufaka abafazi emsebenzini wezolimo kunezinto ezibalulekileyo kakhulu. Eyokuqala ukunyusa imveliso, abafazi bangafaka isandla ekukhuliseni , ekukhuleni kwemveliso ngokuba khona kwabo. Kwaye ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya, abafazi bangafaka isandla ekuqiniseke ukhuseleko lokutya benyusa nemveliso yokutya.

URhulumente unokunceda abalimi ngeendlela ezininzi. Okokuqala, angabanceda ngenkxasomali nenkxaso yezobugcisa kwaye uqeqesho kunye nofundo kwaye angabanceda ukuphuhlisa iinkqubo zokugcina amanzi.

Ndiyavumelana nale ngxelo kuba kaloku ngokutsho kweminye imithombo ethembakeleyo ukondla iihagu ngokutya okulahliweyo akukhuthazwa kwaye kungaba yingozi kwimpilo yazo. Nazi izizathu ezimbalwa zokuba kutheni. Ukutya okulahlwayo kunokuba nezinto eziyingozi ezifana nee-bacteria nee-virus kunye nezinye izinto ezinokubangela izifo kwiihagu.

Iifama ezincinci zolimo oluphilayo eMzantsi Afrika zingajongana nemicelimngeni emininzi, kuquka ukufikelela kwimigangatho yezolimo. Kaloku iifama ezincinci zingakwazi ukufikelela kwimigangatho yezolimo ekufunekayo ukuze zithengise imveliso yazo kwiimarike ezinkulu kwaye zingakwazi ukufikelela kwimali eziyimfuneko ukuze ziphucule imveliso yazo kunye nokuthengisa.

Ukufa kweenkomo ezimbini ngenkqubuliso kufuna ukuphanda ngokukhawuleza. Nazi izinto endiza kuqala ukuzenza. Ndiza kujonga iinkomo ezifileyo ukuze ndibone ukuba akukho naziphi na iimpawu zokugula okanye ukwenzakala kwaye ndizawubonisana nogqirha wezilwanyana ukuze afumane unobangela wokufa kwaye ancede ekufumaneni isisombululo.

Kwinyanga yokwindla imozulu iqala ukubanda kwaye imvula iyanqaba. Eyona mifino eye ilunge iba sispinatshi kwakunye ne-cabbage.

Ukufuya iigusha ezifukufuku kunganceda ufumane imali ngeendlela ezininzi. Ukuthengisa uboya bazo, ukuthengisa igusha ubuqu kwaye nokuthengisa inyama yazo kwezinye iifama.

Ukufuya iinkukhu kungaba negalelo elikhulu ekuphuhliseni iimeko zoqoqosho kuloo lali ngeendlela ezininzi. Ukufuya iinkukhu kungabonelela ngeentsapho ngomthombo wengeniso ngokuthengisa amaqanda kunye nenyama yenkukhu. Kwaye iinkukhu zingabonelela ngeentsapho ngokutya okunee-protein amanintsi ukufana namaqanda kunye nenyama yenkukhu.

Amaxesha okuphumla emsebenzini kubasebenzi basefama angabonelela ngeengenelo ezininzi kuquka ukunciphisa uxinzelelo, ukuphucula impilo kwaye ukuphucula nemveliso.

Zinintsi izinto ezinzima ekufuyeni iinkukhu, izinto eziquka ukutya kweenkukhu, amaxabiso ayo ayenyuka kwaye nokuxilongwa kweenkukhu kuba iinkukhu zinazo nezifo eziye zifune oogqirha bezilwanyana ukwazi ukuba zixilongwe kwizifo ezithe zanazo.

Makhelwane, nxa iihagu ungazivaleli nxa ungekho ziye zimoshe kakhulu kuba ziye zize zitye izityalo zam endizilimileyo kwakunye nabanye abamelwane esihlala nabo. Kwaye iihagu nxa zingavalelwa ziyamosha kakhulu ziye ziwise imigqomo, zenze imoshe yonke into ehleli ebekiweyo.

URhulumente inintsi kakhulu into aye ayizuze ekuxhaseni iinkqubo zolimo ezisakhasayo kuba ziye zincedise kwezoqoqosho, zehlise nemali yokuthenga ukutya kwaye ziyanceda kakhulu kuba abahlali ziyalithoba nezinga lendlala.

Amashishini wale ndawo ndihlala kuyo aza kuyithenga imifuno yam kule fama yam ngenxa yento yokuba maxesha onke ndihlala ndinayo imifuno kwaye isemgangathweni, kwaye imveliso yam intle ndiyikhathalela kakhulu kwaye ayinabungozi.

Ingandilungela kakhulu into yokulima umbona kule ndawo ndihlala kuyo kuba iimeko zemozulu zamva nje azikachaphazeli kakhulu apha. Umbona uye ukwazi umlima ehlotyeni kwaye umvune xa sekuphela ubusika okanye kuqala intwasahlobo urayithi ungenayo ingxaki, usakulungele uba mawuvunwe.

Uboya begusha bunceda kakhulu ekwenzeni iimpahla, ekwenzeni izihlangu, ekwenzeni iijezi kwaye neminqwazi. Buye buncede kakhulu nokwenza iimati kunye neetapeti. Buye bube luncedo kakhulu.